E teng, merogo e ka e nka e akantshang e sa itsegeng. Morogo wa teng o hlaha naheng, o bidiwa , o hlaha naheng ya tshepe.

Go jala mofuta o o rileng wa maungo, jaaka diapole kgotsa dipanana, go tla batla gore re tsebe poleke e e nang le mobu o o loketseng hore re ka jala maungo ao. Re be le di tse re di sebedisang tsa go jala maungo, diapole kgotsa tsona dipanana. Re latele ditsela tse di tshwanetseng tsa gore re ka jala maungo a mefuta a re o a batlang.

E na le di-antioxidant-e, e thusa go fokotsa kgatelelo ya madi le go robala sentle. E ka thusa ka tshegetso ya marapo a a itekanetseng. E ka tokafatsa botsogo jwa pelo, e ka thusa ka mathata a go sela dijo. E siametse letlalo, E kgona go thusa ka go laola sukiri ya madi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tsa, tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone ke phetogo ya tlelaemete, bolwetsi ba ditshenekegi, tlhaelo ya metsi, ditlhwatlhwa tsa mmaraka le kgaisano, ditshenyegelo tsa kumo.

Go dirisa maungo a a sa tlwaelegang, go tswa ka maungo a a farologaneng, go tlisa dikgopolo tse dintšha tsa go paka, go dirisa thekenoloji ya sešwa ya go boloka le go dirisa maungo mo mefuteng e mengwe ya dijo.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke ditapole, dipanana, di-orange, diterebe le di-mengo. Go bonagala motlhofo le go nna le boleng jo bo kwa godimo. O kgona go jala mo mafelong a metsi, go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, go nna le tatso e e monate le go ratwa ke batho ba le bantsi, go nna le botshelo jo bo leele morago ga go robega.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata ke ditapole, tamati, di eie le di khabetšhe. Ditapole di jewa thata ka gonne di na le starch contents-e. Ditamati di lengwa thata ka gonne di dirisiwa ka dijong tse dintsi, di na le di-vitamin-i le di-antioxidant-e. Di eie di na le dithoto tse di molemo mo botsogong, gape di kgona go bolokwa lobaka lo lo telele. Di khabetšhe di na le di-vitamin-i le fibre, di kgona go lengwa bonolo.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa mo temothuong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo. Dithoro le mabele ke dijalo tse konokono tse di lengwang ka bontsi mo lefatsheng ka bophara. Di dirisiwa go fepa batho le diruiwa, di botlhokwa ka go netefatsa pabalesego ya dijo, di direla jaaka metswedi e e botlhokwa ya dikotla tse di jaaka di-carbohydrate-e, di-protein-i le di-fibre tse di botlhokwa mo bophelong bo bo siameng.